Ausi lebitso laka ke Nthabiseng. Ke motho ya dulang ka monana ka Afrika Borwa. Jwale ke batla matsatsi a tlang, ke tlo tsamaya ke ye kwanana Dubai, Jwale ke ne ke batla ho tseba hore tjhelete ya Afrika Borwa ha ke batla ho e tjhentjha ho tjhentjhela ho ya Dubai. Ho tlamehile hore ho etsuwe jwang keng dintho tse le tlo di hlokang ho nna hore ha ke tla bankeng, ke tle ke se ke di tshwere hore ke kgone ho fumana thuso?

Kea leboha ntate for ho nfa metsotsonyana hee ya hao. Ena e ke tlo bolelang ka yona ke disability cover. Disability cover yona e sebetsa tjena hee, ha o ka etsahala hore o lemale o le mosebetsing kapa o lemale o ntso le hae. Ho etsahale hore o se o sa kgone ho iketsetsa dintho, o so le motho ya fokolang. Se re tlo se etsa rona seka batho ba insurance, re tlo go patalwa kgwedi le kgwedi. Tjhelete e re tlo o fang yona, so o na le ntho tse pedi ho tswa ho wena hore o kgetha hore o patale kgwedi le kgwedi kapa re ofe yona tjhelete ya hao e le kalo. Ke ka empa hore re kgone ho etsa jwalo, re tlo hloka mangolo a tswang ho doctor. A re bolellang a re bontshang hore kannete ntate o se a fokola ha a sa kgona hore a itshebetse ha a sa kgona hore a sebetse. Ke ka hoo hee re tlo kgona hore re etse jwang? Re lefelle tjhelete ntate.

Nna ke motho ya tshepahalang haholo, ke motho ya tshepahalang. Ha nka ho etsahala hore ke itlame ka taba tsa ho yo kadima tjhelete bankeng. Ha ke entse tshepiso ya hore ke tla patala kgwedi le kgwedi, ke ntho e ke tlo etsa ke tlo etsa ka boitshepehi leng hore ke patale kgwedi le kgwedi hobane ho etseng jwalo ho wa ka ho etsa etsa ho mpha lebitso le letle bankeng hore le mohlang hape ke kgutla ke kopa hore ke ka ke kadingwe tjhelete. Ba tlo nkadima hobane ba tseba hore ke motho ya patalang.

Dintho tse hlokahalang hore o kgone ho abelwa credit card, re tlo hloka hore o re fe ID ya hao, o re fe three months bank statement kapa payslip ya hao hore re kgone ho bona hore mme kannete wa sebetsa. O tla kgona hore o lefelle ho yona credit card ena ya hao. ke tsona dintho tse re tlo di hlokang ho wena hore re kgone hore re o thuse.

Mokgotsi ha ho hlokahale hore o ye ho mashonisa, hobane mashonisa ha a loka le interest ya hae, mohodiso wa tjhelete ya hae o mongata haholo. Seo o tla tlameha hore o se etse ke hore o tsamaye o yo patala tjhelete eo oe kolotang ho dishopong. O etse setlamo sa hore wa e patala ka tsela eo o tla kgona hore o phumulwe ho nthong tsa dikoloto. Ho ntho e bitswang credit score. Sutha ho bo mashonisa hobane bona ha ba loka le ha e le hobane se teng se ba tlo etsa ba tlo qetella se ba o nkela mokgolo wa hao o le kaofela jwalo.

Dumela manager o bua le Nthabeleng, Ke ile ka bula cheque account monana bankeng ya lona. Ha ke so ka ke e sebedisa empa ile ya re ha ke e sheba account ya ka, ke bona hore le ntse le nka tjhelete le ntse le n-charger account-ong e. Jwale ke ne ke batla ho tseba hore e ka ba lebaka ke eng hobane ha ne ke yo e bula cheque account. Motho yane a nthusa ha kekebe a mpolella taba tseno tsa hore le tla be le charge-a account-ong ya ka. Ke ntho e ntjha e ke sa etsebeng jwale ne ke re ke foune, ke kgone ho ho utlwa hore ho etsahala jwang. Ke kopa o nthuse, o kgone ho nhlalosetsa.

Mokgotsi wa tseba tjhelete ya bafu, ke tjhelete e nngwe e sa duleng ebile e fela ka pele. Jwale nthwe nka ho eletsa yona ke hore ho ka ba jwang ha o ka etsa tjhelete ya hao hore e kgone hore yo yo holele ebile eo phidise? Ntho eo nka o eletsa yona ke hore aha matlo o ahe ha o qeta, o hirise hore tjhelete e kgona hore e nne e kene kgwedi le kgwedi hobane tjhelete ha se nthwe nngwe e dulang mothong. Mabaka a ba mangata ebile e phakisa e fela.